Vhaṅwe vhafuwi vha nanga u bvisa maṋanga kha kholomo sa izwi vha tshi ri maṋanga a engedza tshikhala tsha khuvhalo vhukati ha kholomo na dziṅwe phukha dzine yavha i kho tshila vhuponi vhuthihi naho. Vha dovha vha ri kholomo ine yavha na maṋanga i dovha ya vha na tshikhala tshihulu tsha uri i ite khuvhalo kha vhalisa fhedzi vhaṅwe vhafuwi a vha tendelani na zwo izwi sa izwi vha tshi ri u bviswa maṋanga hu vhanga mutsiko kha kholomo iyo zwine azwo ngo teya vha dovha vhari maṋanga ayo ndi vhuvha ha kholomo heneyo zwine zwa amba zwori maṋanga ayo ha teyu bviswa.

U vha na mavu ndi zwa ndeme kha u bveledza vhulimi vhuṱuku sa ezwi zwitshi ṱuṱuwedza vhathu vhanzhi vho imaho nga uri uri.

Mafhungo hayanoni one a ya konḓa fhedzi mulayo ndi mulayo ndi ḓo ḓi tanganedzwa zwezwo zwi no kho ambiwa u pfhi ndo ṱavha fhethu hu si hone nda ya nda tupula zwilinwa zwanga nda ya nda ṱavha hangei hune hapfi ndi to ṱavha hone sa izwi nne ndisi muthu wa dzikhakhathi nahone ndi muthu wa u tevhela mulayo.

Nḓila dza u omisa ṋii dzi ya nga u fhambana fhedzi tshifhinga tshinzhi dzivha dzi tshi kho omiselwa u engedza tshikhala tshine dza ḽea ngatsho vhanwe vha ḓi to dzi takalela dzo oma nḓila dzo omisa dzi ya nga u fhambana vhaṅwe vha ḓi to dzi anela nga zennge ḓuvhani vhaṅwe nga bulannga vhaṅwe vha ita no dzi omisa nga tshiṱofu maḓuvha ano.

Tshiwe tshinoni tsha u welela ha khuhu tshi a vhavha kha rabulasi fhedzi ri livhuwa mudzimu uri hu na zwiimiswa zwo imaho nga uri zwine zwa thusa kha nyimele idzo tshi imiswa tshine nṋe ndi nga ya kha tshone ndi tsha ndaya nda ṱoḓa thuso saizwi vha tshi dzula vha tshi khou ṱoḓa u sa dzi nḓila dza u alafha malwadze a zwipuka o imaho ngauri na hone vha dovha vha sedzulusa na zwivhangi zwao.

Ee ndi zwa ndeme uri dokotela wa zwipuka a dzulele u ṱola zwipuka sa izwi malwadze manzhi a zwipuka hano maḓuvha tshiṅwe tshifhinga a tshi bvelela a sa ḓi sumbedzi u ḓo wana vho rabulasi ri tshi zwi vhona ho no to vhakale uri zwifuwo zwanga azwi na mutakalo mara fhedzi kharali oyu noni wa dokotela wa zwifuwo a dzulela u ṱolela u ḓo kona u wana vhulwadze ovho hu tshe na tshifhinga zwine zwa thusa uri a kone u alafha zwifuwo izwo hu sa thu fhela tshifhinga.

U thivhela u vhaiswa ha mavu nga murahu ha musi ono u kaniwa a vha noni vhaḓivhi vha zwilimi vha sumbedzisa uri ndi khwine u tshi thoma wa awela u ṱavha kha ayo mavu hu tshi teo thoma wa manea tshifhinga hu u itela uri a kone u vhuisa dzi pfushi dzao vhaṅwe vha ri unga ima muṅwe dziya rathi hu hri mavu ayo a thome a vhuye vhuye.

Zwine zwa fanela u dzhielwa nzhele musi hu tshikaniwa mitshelo ndi zwa uri vhaḓivhi vhazwo vha sumbedzisa uri u songo ṱhukhula mutshelo honoyo kha kha vhudzivhudzi hao u tshika u tea u kanga tavhi ḽothe nahone hu tou vha na na na vhaṱhogomeli muthu u nga si gonye kha muri sa izwi u tshi nga vunḓa ṱavhi ḽa muri uyo vhanwe vhari unga ḓi vhea edzi dzine ha pfhi ndi mini ndi ḽairi wa gonya nṱha wa ka.

Ndimo ya rooibos ndi ya ndeme nga maanḓa kha ikonomi ya Afrika Tshipembe sa izwi heinoni rooibos itshi wanala kha kha dzhango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe u fhira kha maṅwe madzhango vhaṅwe vha tshi zwi amba vha ri hu tou nga i wanala fhano fhedzi fhedzi athi tu tovha na vhuṱanzi nazwo nga maanḓesesa mara yanga ḓivho yanga i wana dzilafho ḽa Afrika Tshipembe fhedzi i dovha ya vhatea ine ya vha na mishumo minzhi kha zwa mutakalo ya dovha ya ya vha kha ṱhoḓea nga maanḓa vhathu vhanzhi vhaṅwe sa rooibos vha fhano Afrika Tshipembe na vhaṅwevho mashango navhone ndi rooibos vha ya i funa zwine zwavha zwi kho amba zwori ndi iṅwe na iṅwe ya zwikalo nwa kana ndi nwesa ndima ine ya ḓisesa tshelede nnzhi ine ya thusa kha u tshimbidza ikonomi ya shango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe.

Sunflower kana luvha eḽi noni ḽa ḓuvha ndi luvha ḽa vhuḓi vhundeme ha hone hu ya nga u fhambana vhaṅwe vha ri sunflower heinoni ya shuma kha zwiḽiwa zwa dzi khuhu kana kha zwiḽiwa zwa zwifuwo zwi yaho nga u fhambanana zwa dzi bulasini zwi thusa u alusa zwifuwo ezwo uri zwivhe zwifuwo zwa mutakalo musi zwi tshi kho ḽa sunflower na dzone dzi khuhu edzo dzi ḓovha dza ita makumba a vhuḓi makumba manzhi arali dzi tshi kho ḽa sunflower, sunflower i dovha ya shumiswa na kha mapfura hafhanoni hune ra ḓi ngayo vha nga sedza miṅwahani yo fhiraho vhona thengo ya mapfura ane ya a sunflower u sumbedza vhundeme hao.

Ndi nga mu sumbedzisa nga nḓila ya vhuḓi uri zwine a khou ita zwone zwo khakhea nahone ndi u sa fhulufhedzea sa izwi mitshelo i kanzhi i tshi kho dovha itshi kho rengiselwa vhathu vhathu vha vha vha kho dzhia unga vha khou rengiselwa mitshelo ya vhuḓi mathina vha khou rengiselwa mitshelo yo sinaho zwine a si vhufhura fhedzi zwi dovha zwa vheya na mutakalo wa vhathu khomboni khakhathini zwine zwo khakhea zwino ndi nga mu eletshedza uri kha kaidze vhashumeli vhaṅwe vha ite zwithu nga nḓila yone vha sa zwo ḓo lwadza vhathu.

Ee zwine ra nga ita zwone ndi u ṱavha hezwinoni zwine nga tshikhuwa hupfi ndi feeder crop nga tshivenḓa u to tovha na ipfhi ḽa zwo mara nga nḓila ine ndi nga kona u zwi vhea ngayo ndi uri ndi u ṱavha zwimelwa hezwinoni zwine zwi na dzi pfushi nnzhi zwine musi ri tshi kaṋa khaṋo yashu masalela azwo a sea a tshi kho nyora mavu a si a kho nyora mavu ndi zwine ndi nga i itisa zwone ha na maḓuvhano ngori tshikhuwa tshi kho ḓi lapfa tshitshiya hu dovha ha vha na hezwinoni mipfudze yeneyi yo yaho nga u fhambanana na mishonga yo nga u fhambanana ine ri nga i shela kha mavu u itela uri mavu a dzule a na mutakalo wone hu sina no sielisana.

Dzi grain he dzinoni na mikapu ndi zwa ndeme ri tshi nga sedza nga maanḓa kha zwiḽiwa zwine riṋe sa vhathu vhatswu ra ḽesa zwone vhunzhi hashu ri vha ri khou ḽa dzi grain mavhele anea dzi nḓuhu na dzi phonḓa dzi na dzi phurotheini nnzhi dzo imaho ngauri zwine zwi re na mutakalo so vhundeme hahone ndi vhuhulu ndi zwa ndeme nga maandesa miṱa minzhi i nga si vhe kana ndi nga to vhana vhanzhi vha nga si kone u vha na dzi pfushi kharali zwa vha zwi siho hezwinoni zwithu ngauri zwilinwa zwine nahone zwi ya swikelele ya khwine kha zwiḽiwa nahone zwi a dovha zwa furisa.

Musi ndi tshi khou sedza ikonomi ya fhano afrika tshipembe nda nga ḓi wana ndo ṋewa tshikhala ndi nga lima mavhele sa izwi mugayo utshi dzula kha ṱhoḓea vhathu vhanzhi vha fhano afrika tshipembe vha tshila nga honoyo mugayo zwino vha ndaḓo lima mavhele ndi tshone tshilinwa tshine tshi kha ṱhoḓea zwa zwino nahone mavhele na phurotheini ana dzipfushi dzine mivhili ya vhathu ya ḓoḓa nahone mavhele ha dini no dina.

Nṋe mitshelo ine nda i takalela ndi takalela maswiri anea dzi nḓirivhe dzedzi zwavhuḓi vhuḓi nṋe ndi muthu wa u takalela mitshelo ine yavha na maḓi nga khayo ndi funa unwa a maḓi a mitshelo mitshelo ine aina maḓi o no tonga vho miomva ai tu to ntakadza zwavhuḓi funa ye mitshelo yono tonga zwienge, dzi litshisa na dzone ndi dzi funa vhukuma na manngo naone ndi wane ḽo to bva zwavhuḓi zwi tshi kho to bva na maḓi wa tshi tonga zwithu zwa nṱhesa.

Sa ezwi ndi tshi kha ḓi tou thoma ndi sa ḓivhi nazwo uri mavu anga a bulasini yanga o to itahani ndi nga dzhia ngeletshedzo dzoṱhe dzi no nga dzi lingedza dzoṱhe nda vhona uri yo no kho shuma khwiṋe ndi ifhio husini nda ṋanga nthihi nda litsha inwe.

Ee ee nga maanḓesa ndimo ya maswiri i a kona u mannḓafhadza ikonomi yashu ngori wanga sedza maswiri a na mishumo minzhi maswiri a dovha a shuma ri kho ita philisi hedzinoni dza vitamin c dzine vhathu vhanzhi vha dzhiela ngadzo matsheloni maṅwe na maṅwalo na vha nga maanḓa zwino nga tshifhinga tsha vhuria sa zwi tshi thusa kha kha mukhuswane yeyi maswiri a dovha a shuma na kha dzi dzhusi vhathu vhanzhi vha vha kho nwa dzi dzhusi dzenedzi dza maswiri ndi ngazwo maswiri a na vhundeme ndeme nga mannḓesa lune tshelede ya vhuḓi kha maswiri.

Ee ndima ya nḓirivhe vhoramabindu vhaṱuku i ya vha vhuyedza nga mannḓa ngauri musi ri tshi sedza mavhengele aya noni mahulwane ane thi ngaḓo maamba nga madzina nḓirivhe dzi ḓura vhukuma mara wanga sedza kha vhorabulasi havhanoni vhaṱuku kana ndi ri vhoramabindu vhaṱuku u wana ṱhaṅwe huṅwe vha kho dzi rengisa nga bondo ṱhanu zwine kha maṅwe mavhengele mahulwane hezwo zwithu unga si zwiwana so ndi nga tenda uri ndima ya nḓirivhe i na i na ndeme nga maanḓa kha vho rabulasi ṱhukho kana kha vhoramabindu vhaṱuku ngauri vhaṅwe vhavho ku fhedza hu tshi vho vha wana vha tshi vho u u thusa u sapuḽayela havho vho ramabindu vhahulwane.

Ee musi ri tshi ḓa kha muroho wa muxe a hu tovha vho na maga mahulu ane ndi nga to amba nga maanḓa ndi khou sedza kha a vhanoni vhomakhulu ashu na vhomme yashu nḓila henevha ri kanzhi vha to zwi itisa zwone vhunzhi vhaṅwe vha ri u ḓi to dzhia thanda henei ya muxe wa ṱavha ngayo heila ine yavha yo sala vhaṅwe vha ri utshi u tupula u tupulela nṱha and then hanefha hune havho ho sala hu ḓo simuwa muṅwe wa muxe muswa.

Vhunzhi hadzo khavhishi vhunzhi hadzo tshifhinga tshinzhi dzi dzi ṱavhiwa nga ha ngari tshilimo khavhishi nnzhi dzi ṱavhiwa nga tshifhinga tsha tshilimo ndi tshi ṱavhiwa tsha tshilimo ngori dzi nyanga maḓi manzhi khavhishi dzi nyaga u sheledzwa nga khalaṅwaha ya vhuria hu vha hu si na mvula zwine khavhishi nnzhi dzi a balelwa.

Ee khavhishi ndi tshilinwa tsha ndeme vhukuma vhaṅwe khavhishi vha ḓi to sevha ngayo na vhuswa ende futhi i ḓifha luṅwe vhaṅwe vha dovha vha i shumisa dzi saḽadi hedzinoni dzine nga tshikhuwa dzi pfhi ndi dzikhosolo ndo zwino dzine havho sheliwa na dzikherotsi na mayonasi zwa ṱanganyiswa henefho zwa ḽiwa na dzi rice.

Nṋe vhuponi ha hashu a ri tu to kona u alusa dzi phonḓa zwavhuḓi sa i zwi mavu a hone a sa thu to tenda. Fhedzi kha zwine nda ḓivha zwone, phonḓa hedzi kanzhi dzi alusa kha khalaṅwaha ya tshilimo ndi hone mavu a tshi tenda.

Kanzhi nḓuhu dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo, musi hu tshi ṱavhwa nḓuhu u to vhona uri hu na mvula nga heneyo khalaṅwah. Dzi nyaga mavu o thabaho a dzi koni u aluwa kha mavu o omaho. Nahone u to vhona uri mavu awu u khou manyora uri hu vhe na manyoro a ṱoḓeaho, ndi amba dzi pfushi dzi toḓeaho kha u alusa nḓuhu.

Ngadeni yanga nṋe ndi takalela u ṱavha miroho yeyo yo no tonga mitshaina, zwipinashi, maṱamaṱisi, nyala. Nda dovha nda vha muthu wa u funa vhukuma u lima mavhele musi tshilimo tshi tshi swika.

Tshithu tshe nda vhuya nda lingedza u tshi ṱavha tsha si tshile ndi nḓirivhe. Ndo vhona uri zwi nga vha zwo itiswa nga mavu sa i zwi nḓirivhe dzi sathu to tenda zwavhuḓi kha mavu a ya Tshakhuma. Dzi tshi tenda kanzhi kha mavu a ngeini Kapa. Ra dovha ra sedza na mutsho wa fhano Tshakhuma, a u tu to tenda zwavhuḓi.

Ni, vhurotho ho itiwaho nga guroini, ndi ha ndeme kha mutakalo wavho wa wa muthu, sa i zwi hu tshi vha vhu na fibre nnzhi. Fibre heinoni i ne ndi ya ndeme, u vhofholola muthu thumbuni uri a kone u ya toilet, hezwi ndi zwa ndeme kha mutakalo wa muthu.

Mukapu une nṋe nda u takalela u ḽa nga matsheloni ndi hoyunoni wa makhaha. Ndi pfa uri nda u ḽa ndi a kona u fura lwa tshifhinga tshilapfu ḓuvha ḽoṱhe, nahone nda kona u ya nga ḓuvha ḽanga ndi sa neti. Mukapu uyo u tshi u u, u tshi u bika kana u tshi ita u shumisa maḓi, kana wa shumisa mafhi, wa shela na ku muṋo kuṱukuṱuku, wa shela na swigiri zwi tshiya nga kha uri iwe u takalela swigiri yawu u tshi pfala u swika ngafhi.

Ee, ndo no ḓi wana ndi tshi khou ḽa mukapu wo bikiwaho nga makhaha, fhedzi vhuswa ha makhaha vho thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou vhu ḽa. Mukapu wa makhaha u ḓifha vhukuma, hone wo bikwa wo sheliwa na mafhi u to pfa u khou to u ḽa zwithu zwa nṱhesa ngoho.

Ndi ḓivha uri makhaha ndi matswuku, nda ḓivha na zwo uri a thusa kha tsukanyo thumbuni ya muthu arali muthu o vhofhelwa.

Ee, ndo no dzi wana ndi tshi khou ṱavha gurowi, tsimuni yanga. U ṱavha guroi a zwi tu to dina, sa i zwi guroi i tshi i tshi melwa tshine tshi a kona u tshila tshi sa tu tovha na maḓi manzhi. Zwino ndi nga zwo tshi tshi leluwa nga maanḓa, u tshi khou sedza fhethu hu no tonga Tshakhuma hune maḓi a konḓa nyana.

Ee, ndo no vhuya nda dzi wana ndi tshi khou ḽa dzi witbix, kanzhi nṋe ndi dzhia zwipiḓa zwivhili nda zwi shela kha tshigeḓelo, nda shela mafhi a nga na lebula mbili dza swigiri, nda dzi dzhenisa kha makhurowave, nda ṱanganisela, nda dudedza, nda ḽa.

Jungle Oats yo itiwa nga nga oats. Kanzhi nṋe ndi tshi i bika, ndi shela kha pani, nda shela maḓi, ndi tshi fhedza u shela maḓi, nda shela ku muṋo kuṱukuṱuku nda ṱanganisela nda tiba. Musi ndi tshi fula, nda shela swigiri yanga hanefho hune nda ndi kho takalela hani. Vhaṅwe vhane a vha funi swigiri vha shela mazhana. Nda dzhia mitshelo heneyo yo tonga vho miomva, nda dzhia nda vhea nga nṱha, nda shela na mafhi nyana maṱukuṱuku, nda kona u ḽa.

Mutshelo wa kiwi thu tu tou ḓivhesa fhedzi ndo no ḓi u vhona. Wone u na lukanda lu sekena, lune lwa a lu tu to wasa nyana mara lone like a lu tu to suvhelela u tshi lu ka like u tshi lu kwama. Lu dovha, mutshelo hoyu u dovha wa vha na thoro nnzhi nga ngomu, wa dovha wa ḓifha vhukuma, u na swigiri wa dovha wa vha na maḓi.

Maapuḽa u nga shumisa u tshi khou ita dzhusi eyi noni ya u ṅwa. Ndi musi wo dzhia wa ma hamula maḓi, wa ṅwa maḓi a hone haneaḽa sa dzhusi. Tshiṅwe tshithu tshine u nga tshi shumisa, ndi musi u tshi khou baka e zwo zwi no pfi pie. Wa ita hezwinoni pie ya maapuḽa.

Dzhusi ya maswiri i itwa musi wo dzhia maswiri a noni wa maswotola, wa dzhia wa ma hamula maḓi, u tshi khou mahamulela kha tshithu u nga ḓi shumisa mutshini u noni wo no pfi buḽendara. Musi wo no fhedza hanefho u ḓo twedza zwiḓi zwiṱukuṱuku wa ṅwa.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi kanzhi vha fuwa mbudzi e dzi vha tshi khou itela tshisevho, vhaṅwe vha tshi khou itela u dzi shumiswa kha vhuṱambo ha sialala ho imaho nga uri. Ndi zwa ndeme uri vhathu vha fuwe mbudzi, sa i zwi dzi sa konḓi u alusa u fana zwiṅwe zwifuwo nahone dzi sa ḓuri sa i zwi dzi tshi ḽa maṱari, na mahatsi haneyo o no wanala hoṱhe hoṱhe.

Tshanduko heyo, ya kiḽima i thithisa kha havhanoni vha vhalimi, kha u lima na u alusa zwifuwo. Zwine zwa ita uri zwiḽiwa zwi vhe na ṱhahelo zwi dovhe zwi ḓure mavhengeleni. Zwine zwa disedza tshayo, kha a vho vhane a vha swikeleli.

Vhuendi vhunzhi hovhunoni ndi hone hune nda rengela manzhi a thembela khayo u ḓisa zwiḽiwa zwo bvaho mashangoni ḓavha ane ṱhaṅwe a zwi wanali vhupo honoho. Zwino arali hu na mutsho vhu muvhi u fana na nga humbula nga ṅwaha kani ho vhuya ha vha na mahaḓa hayo a vho vala dzibada, zwe zwa vha zwi tshi khou konḓisa uri ma maṱiraka noni ya mavhengele a kona u swikisa zwiḽiwa vhuponi ho imaho ngauri, zwe zwa ḓisa thahelelo ya zwiliwa.

Zwithu zwine zwa nga shumiswa ndi hezwinoni zwine nga tshiisimane zwa pfi green house. Arali muthu a na green house, u a kona u langa tshiimo tsha mutsho kha nga kha zwilimi zwawe, zwine zwone zwine zwi a thusa.

Kiḽaema yo ne ngoho i khou tshinyadza vhukuma, sa i zwo u tshi ḓo wana zwilimwa zwine, ṱhaṅwe zwa zwi tshi kona u mela vhuponi ho imaho nga ra, a zwi tsha kona u mela kha nṱhani ha iyo kiḽaema. Fhedzi avhanoni vho rascience vho ḓa na dzi swa, dzi ngaho green house, hu kone u itela uri ndi vhalimi vha kone u tavha zwilimwa zwavho hanefho.

U lenga ha u phaḓaladza ha zwiḽiwa zwi ita uri mitengo eyo i gonye, i gonye sa i zwi ṱhoḓea i tshi vha yo no engedzea vhukuma. Zwa dovha zwa ita na zwo uri zwiṅwe zwiḽiwa zwo imaho nga uri, zwi si tsha kona u swikelelea sa i zwi u ḓo wana afho he zwa zwi tsha, zwi tshi ṱavhiwa hone, zwi si tsha kona u mela nga nṱhani ha heyi kiḽaima.

U sa tsireledza hani, u sa tsireledzea ha zwiḽiwa zwi ita uri mitakalo ya vhathu vha afha vhuponi, hu thoma u tsa sa i zwi vhathu vha tshi nyaga zwiḽiwa zwo imaho nga uri, vha vhe na mutakalo wavhuḓi. U ḓo wana vhathu vha si tsha kona u wana dzi pfushi dzoṱhe dzine vha ḓo ṱoḓa uri vha kone u tshila vhutshilo ha vhuḓi, zwi tshi khou itiwa nga nṱhani ha ṱhahelelo.

Fhethu hunzhi a vha tsha kona u wana pfushi dzoṱhe, nga uri u ḓo wana zwiḽiwa zwe vha vha vha tshi khou wana kha zwo dzi pfushi, zwi si tsha kona u mela a fho hezwa zwi tshi mela hone. Zwi tshi khou itiswa nga kiḽaima eyinoni ine, ine ra kho i vhona zwine zwi ḓisa tshayo na ṱhahelelo.

Heinoni thaidzo, zwi engedza khombo ya malwadze sa i zwi, ra nga ṋeya tsumbo khaṅwe ri ḓo ri u wana ri khou sedza miroho yo no tonga zwipinatshi zwe zwi ine ya ṋea muthu iron. Vha ḓo wana i si tsha mela afho vhuponi, zwine zwa ḓo ita uri mini Vhadzulapo avho u wane vha tshi vho ya u tshekhiwa nga madokotela, vha tshi ḓo wana vha tshi vho ṱahela edzo pfushi dzo imaho nga uri. U ḓo wana na dzi vithamini dzo imaho nga uri, hu dza vha tshi dzi wana kha mitshelo yo imaho nga uri, i ne a i tsha mela afho fhethu. A vha tsha kona u i wana lune vha tshi vho ṱolwa, u ḓo wana vha tshi vho shaya.

Zwi to bva kha tshaka ya tshinoni kana ya zwinoni, zwinoni zwa mithenga mitswu kana mitshena tshifhinga tshinzhi mithenga ya laṱa, fhedzi zwinoni zwa mivhala i konḓaho u wana mitenga i tshi dzhia ya rengiswa ya itiswa zwi .

U ṱhukhula khuhu zwi dzhie muthethe mathihi, na hone u tshi vhona uri hezwi zwo tshimbila zwavhuḓi ndi musi muvhili wa khuhu eyo u si tsha tswukunyea.

Lukanda lu vhulungea nga u omiswa musi ḽo no bviswa.

Lukanda lwa tshifuwo vhaṅwe vha lu shumiswa u ita dzi tsindi.

Maḓi a fhisa a shumiswa u bvisa mitenga sa izwi a tshi thembisa lukanda a ita uri zwo leluwa uri mathenga ayo a kone u kokodzeya.

Mafhi kanzhi a vhewa fhethu ho rotholaho hu itela uri a sa tshinyale.

Mvelelo yanga hu itela uri o ṱhavhiwa uvhu itea nga tshikhaphikhaphi hu itela uri tshifuwo tshau tshi si tambule tshifhinga tshilapfhu.

Tshitshavha i ne ya vha na tshenzhemo na vhutsila vhu fhiraho vhaaluwa.

Nḓila dzine dza vha hone ndi dze dzi u shela maḓi ofhisa dzine dza khou fhiriselwa, iṅwe ine ya vha hone ndi heyi noni ya u arali hu tshifuwo tsho no tonga mbudzi kana nguluvhe tshitshavha tsha vheiwa nṱha ha mulilo.

Kha vhu vhuponi hune nṋe nda bva hone a hu na zwifhinga ezwo zwa zwa zwa u ṱhavha zwinoni zwinzhi zwinzhi.

Kana ndi nga ri vhuponi hune nṋe nda bva hone hu shumiswa zwanḓa na dzi phanga, nḓila ya khwine ine ya vha hone ndi u shumisa mitshini ine zwi ita nga tshikhaphikhaphi hu khou itelwa uri mitshini ya ḓura a i swikelelei.

Ndi vhona vhathu vho no tshila nga u rengisa mikumba nga maanḓa ndi thohoyandou, zwi zwi ngauri mikumba vhathu vhanzhi vha ye khoḓa nga maanḓa kha zwa sialala.

Nṋe zwine nṋe ndo no zwi vhona uri u ḓi vhona vhathu vha tshi dzhia mbudzi eyo kana nngu eyo vha dzhia vha i thatha vha i vha i waya nga lufhanga musi yo no shanduka ya vha nthu.

Kha vhupo ha bulasi ṱhukhu tshifhinga tshinzhi u ḓo wana vho ra bulasi vha tshi khou dzula kha tshidulo, vha ya vha hama kholomo iyo kana mbudzi iyo nga zwanḓa nga vhone vhane.

Ndo ṋne muṋe a thithu vhuya nda ṱhukhula khuhu fhedzi ndo no ḓi vhona vhathu vha tshi khou ṱhukhula sa izwi ṋne ndi tshi ofha, ndi nga amba uri zwone zwo leluwa vhukuma nga maanḓa kharali hu na tshenzhemo na zwine wa kho ita zwone zwi tshi ḓa kha kufarele na ku shidzhele.

Ndo no vhuya nda vhona hu tshi khou vhulawa khuhu ngei hayani hahashu. Zwone zwovha zwithu zwa tshikhaphikhaphi vhukuma makhulu wanga ndi zwithu zwine a vha zwi vhoni na tshithu vha ḓo tou vha na kufarele kwa khuhu wa soko mangala vho no i shidzha hu sathu fhela na mithethe.

Vhuponi ha shu huna nḓila mbili dzine nda dzi ḓivha, nḓila ya u thoma ndi ya u vhofhela kharali u khou vhulawa kholomo ḓiwana yo vhofholowa na muri ya ya ṱhavhiwa nga pfhumo iṅwe nḓila ra kho vhulawa khuhu ndi u ḓi to i vhu tikedza milenzhe wa vhofha wa i shidzha.

U wana yo dzheniswa mitshinini ya tsheiwa ya bva dzithango dzo imaho ngauri dzo u rengisa.

U vhona uri tshifuwo tsho a tshi nga ḓuvha dza iwe kana vhaṅwe vhathu musi u tshi khou tshi shidzha na, u nga ite zwo nga u ambara zwithu zwiambaro zwa u ḓitsireledza.

Ndi nadzo tshiṅwe tsha fhelelwa musi u tshi khou hama ndi u ṱhaselwa nga tshifuwo itsho tshine vha khou hama tshone.

Dzine dza vha hone dzo ri dzi khuhu dzi na tshitzhili tshine tsho no pfi samuḽeḽa tshine u a wana arali muthu o gonyisa zwino u wanala iti tsho no mu kavha kha muvhili wawe.

Zwe nda ṱangana nadzo ndi uri zwifuwo zwi vha zwo tou langea vhukuma ndi hafho hune u ḓo wana vhalimi vha tshi kho huvhala.

Zwine vha ṱangana nadzo tshifhinga tshinzhi ndi thaidzo ya tshifhinga sa izwi kholomo i tshithu lu tshi dzhia tshifhinga tshilapfu nahone lukanda lwa hone lu thivha lwo ma vhukuma.

A thetshela mafhi a yo zwiṱukuṱuku vha dovha vha sedzana na muvhala vha mafhi a hone a tou kheṱha hani.

Nṋe muṋe wa itiwa hone ndi nga ri thanwe u tshi khou vhulawa mbudzi hu vha ho itea lu amba na vha dzimu.

Oyo wo tou vhudziswa u dza.

Ndi u kona vhuḓivha ndi mishonga i ne ya tea u shumiswa nga nḓila yone.

Dzi phanga, dzi panga idzo dzi to ṱhogomeliwa ngori dzi si kwame maḓi u itela uri dzi si vhe na rosi ine ya ḓo tshinya lukanda.

Muthu ngoho ndi vhupo ha mahayani vhathu vha kha ḓi tou hana vhanevha vhane nga zwanḓa na ma bakete.

Lukanda lwa khuhu a lu ḓini unga ḓi to lu bvisa nga tshanḓa tsha hezwo lu tshivha lu so ngo oma, fhedzi kha hezwinoni zwiṅwe zwifuwo zwihulwane zwi nyaga nungo.

Musi hu tshi khou shumiswa thekhinolodzhi, vhalimi kana vho rabulasi vha ya kona u hama mafhi manzhi kha kholomo ane ṱhaṅwe ngavhe muthu o vha a khou tou hama nga ene muṋe o vha nga si kone u ma swikelela.

Vhuponi ha hashu khuhu ya ḓo dzhiwa ya iswa gudani wa i tsheya mukulo u tshi fhedza u i shidzha musi yono fa wa i dzhenisa ndishini wa i shela maḓi o fhisa wa ṱhuvha mathennga ayo, musi u tshi fhedza u ṱhuvha mathenga iwe u ḓo dzhia wa i shela maḓi avhuḓi wa i ṱanzwa u tshi fhedza u ṱanzwa wa i tshetshekanya wa kona u i bika.

Ndi zwa ndeme sa izwi mafhi a hone a tshi thusa u khwaṱhisa miraḓo na hone a tshi ṋea dzipfushi dzine vhaṅwe vhathu vha mahayani ṱhaṅwe vha nga si ḓo dzi wana nga dzi arali hu si mafhi ayo.

Zwine ra dzula hone vha lugisela zwifuwo izwo ngo zwi imisa maḓi vha sa zwine zwiḽiwa ho itea u leludza.

Tshifinga tshinzhi vhadzi vhadzi hama luthihi nga ḓuvha.

Nṋe kana vhafuwi vha shumisa dzi ndingo dzo dzo tewaho nga vha muhasho wa zwa mutakalo dzi lingaho mafhi ayo u vhona uri dzi ḽa zwitzhili hani, nahone pfhushi dza hone dzi re kha mafhio dzi to dzulisa hani.

Vhanzhi ano maḓuvha vha funa u hama nga mitshini nga uri iya leludza futhi i lengi.

Vhuya nda thusa kha u hwama nga kha zwezwo ndi nga si a kona u fhindula mbudziso yone.

Mbilaelo i wa mbilahelo i hone ngauri fhethu hunzhi hune zwifuwo zwine zwa khou fuwa hone, u wana zwi tshi khou vhulawa nga nḓila i ṱungufhadzaho i vhavhaho.

Ndi nga takalela u dzula bulasi heneyo tshifhinga tshoṱhe hu itela uri ndi kone u vhulunga masheleni.

Ee hu na tshaka dzo khetheaho dzine dzi na madzudzu a nṱha.

Musi Thanḓa edzo dzo no u dzo no kaṋiwa tshifhinga tshinzhi u ḓo wana dzi tshi kho yo u dzhia dza dza omiswa ngo aneliwa ḓuvhani.

Lanolin ndi ndi tshaka ya ya dzudzu i ne ya ya wanala ine ya shumiswa kha u bveledza zwiambaro.

A itwa nga thanda dza zwimelwa.

A teya uya a dzheniswa kha mutshini a senḓwa a sekena.

Vha tenda a kaniwa nga nḓila ya yo ya vhuḓi yo tsireledzeaho ngauri ḓakani a vha tendeli u sokou rema miḓi miri miṅwe na miṅwe huna miri yo tsireledzeaho, nahone musi vha tshirema vha tea u sia tshidzini tsho u itela uri muroho yo ḓo kona u takuwa futhi nahone ahuna u fhisa.

Vhulungwa nga u nga u ḓodziwa mishonga yo imaho nga uri i ne ya thusa uri makanda ayo a si siṋe.

Zwa kha u ita ma ṱafula, zwidulo, dzi kha bodo dzo vhea zwiambaro na ngei khishini na zwiṅwe zwithu zwo fhambananaho.

Tshifhinga tshinzhi he ra tshifuwo tshi kha ḓi tshila wa ḓo wana mulimi a tshi to gerela tsini a sathu to ṱhukhula mathenga woṱhe lune lwo ngavha dza tshifuwo.

Ndi nga u ṱanzwa nga maḓi a muṋo na viniga hu u itela uri usa sine.